Isirugulu sihlahla noma mumuthi wesintu oberega noma osebenza ukuvikela imimoya emimbi.

Kuqakathekile ukutlhogomela abantu abalupheleko emakhaya wabo, ngombana zinengi izinto abangasakwazi ukuzenzela zona kuhle kufana nokuzihlambisa, ukuzithelela amanzi wokuhlamba. Ukuzenzela ukudla, ukusela imithi noma amapilisi wabo kuhle kanye nokhunye.

Imindeni etlhogomela abantu abalupheleko ihlangabezana nobudisi bufaka hlangana phakathi nokuba nekani kwabantu abalupheleko, ufumanise bona nabathi badle abafuni ukudla. Nakostele bathathe imithi noma iinhlahla abafuni ukuzisela, nakostele bahlambe abafuni ukuhlamba.

Umphakathi ungarhelebha ngokobana, iye nayo emakhaya wabantu abalupheleko iyobakweriyela, ibahlole. Nayo ifake isandla ekubanakekeleni.

Bangabandulwa ngokobana bafundiswe kuma-training ukobana iingqondo zabantu abadala noma abalupheleko zisebenza njani, babafundise ngesineke ekufanele babe naso nabatlhogomela noma nabasebenza ngabantu abalupheleko.

Kuqakathekile ukuhlonipha abantu abalupheleko nanyana abadala, ngombana lokho kutjengisa ukobana noma kubatjengisa kobana nabo basesebabantu abasiziinlwane, abasibantwana bababantu. Kubaluleke khulu ukuthi bahlonipheke begodu batjengiswe uthando.

Iye, ayafika amatlinigi abomakhambangendlwana ngekhethu.

I-HIV yaziwa ngokobana yi-Human immunodeficiency virus. Kanti ngelimi lesiNdebele yona ibizwa ngokubana yintumbantonga. Lesi sisifo noma ligciwane elihlasela amasotja womzimba. Isifo lesi singena njani emntwini? Singena ngokuthintana kwegazi, ukungazivikeli emsemeni. Nasinganakelelwa kuhle siyandlondlobala sibizwe ngokobana yi-AIDS.

I-AIDS ngokuzeleko ibizwa ngokobana yi-Acquired immunodeficiency syndrome. Kanti ngelimu leskhethu yaziwa ngokobana yintumbantonga nanyana imbulalashlangu. I-AIDS yisigaba esindlondlobeleko se-HIV.

Umuntu uyakwazi ukuthola i-HIV and AIDS ngokobana abelethwe anayo. Ukungazivikeli emsemeni, ukuthinta igazi lomuntu one-HIV and AIDS, ukUberegisa izinto zokuhlamba okufana ne-brush yamazinyo zomuntu one-HIV and AIDS.

Umuntu oqeda ukuthola bonyana utshwayeleke nge-HIV and AIDS ngingamtjela bonyana angakhathazeki kangako. Ngombana i-HIV and AIDS ayisiso isigwebo sentambo, ikhona imitjhoga urhulumende ayipha abantu abatshwayeleke nge-HIV and AIDS simahla ukobana bayithathe ngamalanga. Yona izokwenza bonyana bakwazi ukuphila isikhathi eside begodu ngingamtjela bonyana akusilo iphutha lakhe, vele kuyatjhiwo bonyana ikusasa alaziwa.

Amagadango angathathwa mumuntu oqeda ukuthola bona utshwayeleke nge-HIV afaka hlangana phakathi nokuthoma ukukhamba i-counselling. Ukuthoma ukusela ama-ARVS ngamalanga, ukuthoma ukudla, ukudla okulungele umzimba nekwakha amasotja womzimba, ukuzivoqavoqa begodu nokuzinakelela nokutjheja bonyana akasuleli abanye abantu ngalo igciwaneli.

Abantu bangaziphephisa ngokuzivikela emsemeni begodu batjheje bonyana ababeregisi imbhratjhi zamazinyo zabanye abantu, ngombana umuntu angeze wamazi bonyana utshwayelekile nofana awa. Yeke, kubalulekile bonyana batjheje la bakhona begodu nakwenzeka bonyana bahlangane neengazi bafake amadlhavu.

Kungasetjenziswa ama-ambulensi weemphaphamtjhini ukungena lula eendaweni zasemakhaya noma ezimitlhatlhana. Begodu kungenziwa ama-call center lapho kuzokuhlolwa khona noma kulandelelwe khona bonyana ama-ambulensi aphendula ngesikhathi na nakabiziweko endaweni nofana awa.

Iye, abelaphi bendabuko basathathelwa ehloko esikhathini sanjesi.

Awa, mina angikholelwa ekutheni iinhlahla zesintu zihlanganiswe noma zivangwe neenhlahla zesikhuwa. Kodwana ngiyakholelwa bonyana amakhemisi weenhlahla zesintu abekhona begodu atholakale.

Iye, ngiyakholwa bona iinhlahla zesintu zingalapha ukugula okhunye kwamalanga la, kodwana angikholelwa bonyana zingafakwa emtholapilo.

UmNyango wezePilo ungakhuthaza abantu bona iinhlahla zesintu bazisebenzise khudlwana. Ngokubafundisa begodu bababonise bona kubayini bakhuthaza bona zisetjenziswe khudlwana iinhlahla zesintu.

Iye, ihlangano eyengamele zepilo ephasini iyayenza imizamo yokuthi iinhlahla zesintu zithathelwe ehloko.

Ngicabanga bona kusebenzisana kwabalaphi bendabuko nabalaphi besikhuwa, abodorhodere.

Mina ngokubona kwami, ngibona bonyana kufuze zibe ngamabhodlelo neempakana njengeenhlahla zesimanjemanje. Kodwana zibhalwe bona ziinhlahla zesintu.

Iye, kungarhelebha khulu nabangafundiswa ngokugula okufuna iinhlahla zesintu.

Iye, bangarhelebhisana nabalaphi bendabuko, abodorhodera embhedlela, nangabe sebabona bonyana sebazame imizamo yoke kodwana akunatjhuguluko. Bese lapho babize umlaphi wendabuko.

Khona kungabarerhe kodwana akukafaneli bona kukatelelwe woke umuntu bona ahlolwe mlaphi wendabuko, noma yinyanga ngaphambi kokobana abone udorhodera. Abantu kufanele bazikhethele bona bafuna ukuthatha yiphi indlela yokurhelebheka.

Ngibona bona imitjhoga yesikhuwa kufanele ibe sendaweni yawo iyodwa. Bese neenhlahla zesintu nazo zihlale endaweni yawo zazo zizodwa.

Ngicabanga bona ngokukhamba kwesikhathi iye, singafika lapho iinyanga nezangoma zisebenzisana noma zibambisana nemitholapilo.

Yikambiso engakateleli abaguli bonyana balaphe ngimuphi umlaphi begodu yikambiso efaka ukuhloniphana phakathi kwabalaphi ababilaba.

Awa, angicabangi njalo ngicabanga bona imitjhoga yesikhuwa ihlale emtholapilo nanyana esibhedlela ingahlanganiswa ni. Ngaphandle kokobana iinyanga noma izangoma zifundiswe bona ngimiphi imitjhoga yesikhuwa elapha ukugula okuthize. Ngaphandle kwalokho noma ngale kwalokho awa.

Umraro kungaba kukobana abantu abaphezulu badle imali ekhitjhwe ngurhulumende bonyana kwakhiwe iimbhedlela. Abanye baba marhamaru benza ubutsotsi bayebe imali leyo.

Umraro lo ungararululwa kokobana urhulumende enze ngamandla kobana uyabakhela abantu bemaplasini iimbhedlela nofana umtholapilo.

Lokhu kutjho bona nabo abasiphetheko abathembi bonyana bangaphila eembhedlela zakarhulumende nofana usizo eembhedlela zakarhulumende luphasi.

Ngicabanga bona isisombululo kungaba kukobana bakhambe nabonogada nabaya lapho babizwe khona.

Iye, ngicabanga bona kungayiphungula imijeje emide kodwana akusuye woke umuntu okwazi ukuberegisa i-inthanethi.

Mina ngicabanga bona kufanele kusolelwe isibhedlela ngombana akhange senze msinya ukobana sitjheje abantu begodu umjeje ukhambe msinya.

Kubangelwa kukobana ziyagcwala begodu iimbhedlela zikarhulumende zidume ngokobana abasebenzi bakhona abanabo ubuntu nozwelo. Abantu abanengi bagcina bafa bangakatjhejwa.

Ziimbhedlela lapho ubhadala khona imali ukobana bakwelapha nofana bakutjheje.

Awa, angiboni kungaba mbono omuhle loyo kungabhedere umuntu ogulako nofana umndeni womuntu ogulako uzikhethela wona ukujika bona uye enyangeni.

Ngombana mthetho ukobana zingajami emarobodweni zigijimele lapho zifuneka khona.

Ngicabanga bona benza ama-training. Bafundisa abanye abantu ngokobana bangenzani nakutjhako. Bafundisa nabantu abafuna ukuba baziincimamlilo.

Iqakathekile ijinifomu yabacimimlilo ngombana yenziwe nge-material nofana ngetjhila elingabambi umlilo msinya.

Uvumelekile ukubabiza noma kunini.

Bayakghona ukubona isisusamlilo ngombana bafundisiwe.

Iye, kungalumatha kuvuthe umlilo kutjhe iinkhotha.

Kungafanele bona abantu bafundiswe bona umlilo ucima njani usesemncani begodu bafundiswe nokobana babethele abacimimlilo umtato bonyana beze bazokurhelebha ngaphambi kokobana eminye imizi ilumathe.

Ngicabanga bona kukhutjhulwa izinga lokuphuma kwamanzi ephayiphini ukwenzela bonyana afike phezulu lapho kutjha khona nofana afike lapho iphayiphi lingakafiki khona.

Ngicabanga bona kukuba nesiqiniseko sokobana itanka yepetroli ivalekile begodu ayivuzi begodu nezinye iindawo ezinamafutha ekoloyini azivuzi.

Ngingamemeza umphakathi bona sizame ukucima umlilo ngamanzi.

Ngicabanga bona kungafanele baphiwe i-CPR nofana i-mouth to mouth abatjhileko kuzaywe bonyana bahlutjuliswe izambatho ebazigqokileko ngaphambi kokobana zinamathele emancebeni.

Iye, ngicabanga bona uvumelekile.

Awa, ngingamkhalima ngimtjele bonyana ayikaphephi into ayenzako le kulula khulu bonyana umlilo ungalumatha noma kunini. Kubhedere ahlukanise abize abantu baka-Eskom bazomfakele igezi.

Ngicabanga bonyana ngombana amanzi negezi azihlangani.

Ngingaqiniseka bona i-enjini icimile begodu itanka lepetroli ivaliwe begodu akunala kuvuza khona i-oli.

Kufanele aqiniseke bona ngebhesini kunama-fire extinguishers. Azokurhelebha bona umlilo nawuthoma ulumatha bawaberegise begodu fanele aqiniseke bona ama-window akheke ngendlela yokobana ibhesi nofana nakuvele ingozi abantu bakwazi ukuwaphutjha noma bathinte i-batten elithize elizokwenza bona liphuke ifesidere nofana livuleke abagibeli bazokwazi bona baphume ngefesidere.

Ungalima indima ekulu khulu ngombana iingozi zomlilo zingancipha emphakathini. Nasele abantwana bafundisiwe bona umlilo wenzani nawudlala ngawo.

Iinkhukhula ngelimi lesiNgisi zibizwa ngokobana ma-floods flood. Iinkhukhula okuyizulu elina amalanga amanengi amanengi lingathuli bekufinyelele lapho umhlaba ugcwala khona. Amanzi akhambe ngaphezulu abe manengi awise izindlu, akhukhule nofana akhambe neenkoloyi nofana nabantu, amanzi amanengi anamandla.

Kuqakathekile ukutlhogomela abantu abalupheleko emakhaya wabo ngombana abanye abantu nofana amalunga amanye womndeni akakwazi kuhle nofana akanalo ilwazi lokutlhogomela nokuzwisisa bona abantu abalupheleko batlhogonyelwa njani. Abanye abanaso isineke sabantu abalupheleko.

Ngicabanga bona budisi bokubapha ukudla nokuqinisekisa bonyana basela kuhle iinhlahla nofana imitjhoga yabo, yakwadorhodere nokubahlambisa.

Ingabasiza ngokubanikela uthando nesekelo. Babazise nabo njengabantu abalupheleko bonyana bababantu begodu ihlonipho ibafanele.

Bangabandulwa ngokobana benzelwe ama-workshop, lapho bazokufundiswa khona kobana banakelelwa njani abantu abalupheleko babafundise ngesineke nothando nangehlonipho.

Kubalulekile ngombana nabo bababantu begodu kufanele bahlonitjhwe njengabantu begodu bahlonitjhwe njengabantu abalupheleko.

Iye, ayafika.

Ngicabanga bona ukuriyada kokwakhiwa kweembhedlela emaplasini kubangela, kubangelwa kutjhoda kwemali nokukhwabanisa kweemali ebantwini bepolotiki namakhansela.

Ngicabanga bona ungararululwa kukobana, ikoloyi enye nenye, emkhambangendlwana kufanele iqatjhelwe abonogada, abazoyigada nkati zoke.

Ngicabanga bona lokhu kuyakhomba kobana nabo kwabona, abazithembi iimbhedlela zakarhulumende begodu kwenziwa nakukukobana bona banemali yokwazi ukubhadela eembhedlela ezizijameleko nofana zangaphetjheya.

Isisombululo ngicabanga bona kungaba kukuthi, nabo bakhambe nabonogada abazobavikela.

I-HIV ngelimi lesiNdebele ibizwa ngokobana yintumbantonga begodu ngokuzeleko iyi-human immune virus. Ihlasela, ligciwane elihlasela amasotja womzimba begodu sithelelana ngokuthintana kweengazi nangomseme.

I-AIDS ngokuzeleko ibizwa ngokobana yi-acquired immuno deficiency syndrome. Yigciwane lentumbantonga esele likhule lanakwa, lanaba ngenca yokungazinakekeli komuntu ekade aphethe yi-H_ I_ V, igciwaneli lakhula lanaba laba namandla. Lahlula, laba namandla adlula amasotja womzimba.

I-HIV and AIDS itholakala ngokuthintana kwegazi, ngokuya emsemeni ngaphandle kwejazi lakamkhwenyana begodu nangokuberegisa isihlambamazinyo somunye umuntu ongazi bonyana unentumbantonga nofana akanayo na. Abanye bayabelethwa nanayo, ufumaniseke bona umzali bekane-HIV and AIDS bese uyakwazi ukuyidlulisela emntwaneni ngombana azange athathe imitjhoga ethile ukuvikela umntwana.

Ngingamupha umlayezo wokobana ukuba ne-HIV and AIDS akusisekupheleni komhlaba begodu uyakwazi, umuntu uyakwazi ukuphila nesifo se-HIV isikhathi eside. Azivikele bonyana ingafiki ku-AIDS ngombana yafika ku-AIDS kulapho ufa khona kodwana uyakwazi ukuphila naso sisese yi-HIV isikhathi eside ngokuzinakekela, ukudla kuhle nokuthatha i-treatment ngamalanga ngokufaneleko. Begodu asikho isidingo sokobana akwatele umhlaba, bese athathe isinqumo sokobana kufuneka ayisabalalise ngombana akwatile.

Angathatha amagadango ngokuzinakekela, ukudla kuhle nokuqinisekisa bona uthatha imitjhoga ye-HIV nofana ama-ARVs ngamalanga ngesikhathi esifaneleko ukulandela imilayelo yamanesi nofana yakwadorhodere aziphathe kuhle, angayisabalalisi.

Abantu bangaziphephisa ngokuberegisa ijazi lakamkhwenyana nabaya emsemeni begodu bangaziphephisa ngokuthatha imitjhoga etholakala mahala ebizwa ngokobana yi-PrEP. Ikwazi ukukuvikela bonyana ungatholi igciwana le-HIV and AIDS ne-PrEP nayo uyakwazi ukuyisela lokha nawucabanga bona bewuhlangene nomuntu one-HIV nofana ulele naye ngaphandle kwejazi likamkhwenyana. Uyakwazi ukuyisela i-PrEP ukuzivikela.

Ngicabanga bona ama-ambulance angangena lula, urhulumende nakangenza nofana akhele ama-ambulensi iindlela zawo awodwa bonyana afike eendaweni zemitlhatlhana.